Tsakela ku tlanga mitlangu na van'wana eka inthanete hikuva loko u tlanga mitlangu na van'wanyana eka inthanete wa swi kota ku hungasa hi ndlela leyinene lero ma swi kota ku va mi nyikana swipimelo swo karhi kumbe mi kota ku hungasa mi tsaka swi tsakisa hikokwalaho ku tlanga na van'wana swa namba swinene a swi fani na loko u tlanga u ri wexe loko u tlanga u ri wexe a swi tsakisi hikuva ku fika nkarhi lowu u helelaka hi matimba u tshika u nga ha yi emahlweni kambe loko u tlanga na van'wana swi na nkucetelo wo ku ku yisa mahlweni hikuva u lava ku ti vona u hlurile emakumu hikokwalaho ndzi vona onge hi swona leswi swi nga swinene hikuva u tlanga na van'wana eka inthanete ku kota leswaku ku hungasa ka wena ku nandzika swinene.

Ndzi vona onge maendlelo lawa i manene hikuva eka mikarhi ya sweswi loko vana va hlanganile swilo leswi va swi endlaka i swilo swo huma endleleni kambe loko va ri karhi va ti tlangela tikhompyuta ta vona hambiloko ko va ku ri na swo karhi va swi vonaka ku hava lava va nga ta vulavula na vona va vonana va kota ku endla swilo leswi va swi vonaka eka tikhompyuta ta vona hikokwalaho ndzi vona onge maendlelo ya rixaka leri ma kahle swinene leswaku vana va hungasa etindlwini naswona vana va swi kota ku dyondza swilo swo tala eka tikhompyuta ku tlula loko va ri karhi va ri na vatsongwana van'wanyana hikokwalaho ndzi vona ku ri maendlelo lamanene hi yona ndlela yo kota ku va vana va kota ku tshamiseka va tihlayisa.

Mitlangu ya le handle hikuva mitlangu ya le handle va swi kota ku pfa na vuolori va endla mitlangu yo hambanahambana va tiolola kambe mitlangu ya le ka inthanete yi va hungasa ntsena miehleketo naswona ndzi vona onge yi hetelela yi va karhalisa mihleketo kumbe yi va dlaya matihlo hikokwalaho ndzi vona onge mitlangu ya le handle ku va va ehandle va tlanga mitlangu hi swona leswinene nakona hi swona leswi swi nga va pfunaka leswaku mahlo ya vona ma nga hatli ma fana naswona va kota ku va na loko va ri ku tlangeni na vana van'wana na vona va tsaka hikokwalaho ndzi vona onge mitlangu ya le handle i yinene ku tlula mitlangu ya le ka inthanete naswona ndzi vona onge ya pfuna eka rihanyo ra vanhu.

Mitlangu ya le ka inthanete leyi ndzi nga yi bumabumelaka eka mufana wa malembe ya khume i mitlangu ya bolo ndzi nga n'wi bumabumela mitlangu wa bolo khirikete xikan'we na yo bukuta naswona xivangelo xo va ndzi mu bumabumela mitlangu leyi i ku va i swa nkoka leswaku a kota ku tlanga bolo a ti nyiketela ku rhandza bolo kumbe mitlangu leyin'wani ndzi nga yi vula hikuva loko a ri karhi a dyondza xikolo swi ta n'wi pfuna vatlangi lavakulu va ndhuma lava tlangaku hi va vona eka mavonakule na vona va sungule eka malembe ya yena ku rhandza bolo hikokwalaho ndzi nga n'wi sungula a ha ri ntsongo leswaku na yena a kota ku va na vumundzuku lebyinene byo kota ku ti tlangela bolo a ya mahlweni a endla vutomi hi swona.

Khombo ro tlanga mitlangu hi selulafoni i ku va selulafoni ya wena yi hatla yi fa battery loko u ri karhi u hamba u tlanga hi yona mitlangu naswona khombo rin'wana ra kona i ku va loko u ti nyiketele ngopfu ku tshama u ri ku tlangeni ka mitlangu hi selulafoni u hetelela mahlo ya wena ya nga ha voni swona naswona u kota ku va u vona swilo leswi swi va swi ri kusuhi na wena hikokwalaho ndzi vona ku ri na swi ri na khombo swinene ku va u tirhisa selulafoni ya wena u tlanga hi yona mitlangu nkarhi na nkarhi naswona eka khombo ro va yi fa battery i swa nkoka ku va foni ya wena yi tshama yi ri na battery yi hanya eka battery ya rona hikuva ku laveka u tshama u kumeka.

Mitlangu leyi ni yi tivaka yo gembula i Aviator, Spinazonke na Power bolo mitlangu leyi Power bolo i ku va u tlanga tinomboro u fanele u kota ku tlanga tinomboro ta wena ti fanana na leti ti nga ta tlangiwa eka mavonakule Aviator yona u fanele u tlanga u faka mali leyi u lavaka yona hikokwalaho kutani xihahampfhuka lexiya xihaha laha xi nga ta fika kona loko u vona onge mali leyi xi nga yi susa yi ku enerisa hi leyi u nga ta susa yona Spinazonke i ntlangu lowu nga na mitlangu yo fana na loko u tlanga game eka selulafoni i mitlangu leyi hoxetela mali minkarhi hinkwayo ntsena loko u khoma kambe loko u nga khomi ya ku dya hi yona mitlangu leyi ndzi tivaka yona.

Tipulatifomo letinene to hlalela eSports leti ni ti tivaka ndzi tiva Super Sports. Hi yona leyi ndzi yi tivaka leyinene yo hlalela sports.

A ndzi kota ku antswisa swikili swa mina eka mitlangu leyi phikizanaka ya le ka inthanete i ku va, loko ku va ku ri na mitlangu yo karhi laha makaya ndzi ringeta ku ya langutisa leswaku ndzi kota ku tiva leswaku na loko ndzi ri karhi ndzi tlanga eka inthanete ndzi kota ku va ndzi va na vutivi, leswaku kambe ku tlangisiwa yi tlangisiwa ku yini. Hikokwalaho loko ndzo endlisa hi ndlela leyi, swi ta va swinene ngopfu. Hikokwalaho loko wo va u hamba u langutisa mitlangu ya le makaya, u ta swi kota ku tlanga mitlangu yo phikizana ya le ka inthanete. U va u kurisile kumbe u antswisile swikili swa wena eka yona.

Ina, sports yi nga tshuka yi ve ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge, kumbe bolo ya mavoko. Hikuva sports yi na vatlangi lava kotaka ku tlanga swinene, naswona loko vo ya emahlweni va nga swi kota ku va va na vona yi va ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko. Hikuva nakona yi na vahlaleri lavanyingi naswona vanhu lava tlangaka sports va tiyimisela swinene. Eku tiyimiseleni ka vona, swi nga pfuna ngopfu leswaku na vona va fikelela eka ku va yi fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge kumbe, bolo ya mavoko. Hikokwalaho ndzi vula swona leswaku na wona wu nga fikelela eka xiyenge lexi.

Ndzi nga va hlamula leswaku a hi mina ndzi nga kanganyisa eka ntlangu wa le ka inthanete, kutani ndzi teka magoza yo va ndzi va komba ntiyiso wa mina kumbe loko ku ya va ya mahlweni ndzi ya eka maphorisa leswaku va kota ku ndzi pfuna.

Vaendli va mitlangu va fanele va swi khoma hi ndlela leyi swiyimo swa loko ku tirhisiwa ntlangu wa vona hi ndlela leyo biha. Va fanele va thola vatirhi lava va nga ta tirha hi swona ku fana na ma security lava va nga tireyiniwa ku tirha hi ntirho lowu, va kota ku va va endla swilo swi famba hi ndlela leyinene. Hi swona leswi va nga swi endlaka ku sivela swiyimo swo fana na leswi. Hikokwalaho ndzi vona onge hi wona magoza ya kona lawa va nga ma tekaka kumbe, va kombela maphorisa leswaku na vona va pfunetana na vatirhi lava nga ta va va va thorile, leswaku va kota ku endla ku va na ku twanana kumbe swilo swa vona swi famba hi ndlela leyinene, ni mitlangu ya vona yi nga fambi hi ndlela leyo biha.

Ntirho wa mina wo hungasa wu va bindzu, ndzi nga wu hundzula hi ndlela yo va ndzi endla bindzu loko ndzi ri karhi ndzi tshamile hi selulafoni ya mina. Kumbe hikuva ku hungasa ka mina ndzi hungusa hi selulafoni, ndzi nga endla bindzu ro endla swilo swo tala, kumbe ndzi nghenelela masavheyiye lawa ma nga ta ndzi pfuna ku endla mali. Hikokwalaho ndzi vula leswaku ndzi nga yi endla hi ndlela leyi bindzu ra mina. Swa pfuna ngopfu ku va u nghenelela ma-survey lawa ma nga ndzi endlelaka mali, ma ndzi holela, ndzi endla bindzu ri ya emahlweni, ndzi endla mali. Hikokwalaho ku hungasa ka mina ndzi nga ku tirhisa hi ndlela leyi ku va ndzi endlela bindzu ra mali.

Ku va ndzi tiyisisa leswaku ndzi kota ku endla ntirho wo hungasa lowu hundzukeke bindzu na ntirho wa mina wa nkarhi hinkwawo, i ku va ndzi tshama ndzi ri na data eka selulafoni ya mina. Hikuva bindzu leri ndzi nga ri endlaka ri lava leswaku ndzi tshama ndzi ri na data yo kota ku va ndzi endla xin'wana na xin'wana lexi ndzi lavaka ku endla xona hi selulafoni. Hikokwalaho ndzi nga tiyisisa hi ndlela leyi leswaku ndzi xava data leri nga ta ndzi heta nyangha hinkwayo, ndzi ri karhi ndzi ri ku endleni ka mali eka selulafoni ya mina. Hi swona leswi ndzi nga swi kotaka ku endla ntirho wa mina wo hungasa lowu hundzukeke bindzu ra ntirho wa mina wa nkarhi hinkwawo.

Makhombo lama vanhu ma nga hlanganaka na wona hi ku tirhisa inthanete yo ku tlanga mitlangu eka inthanete. Makhombo lawa i ku vanhu va nga hlangana na vanhu lava va sikemaraka vanhu. Eka inthanete ku na swilo swo tala swo huma endleleni. Loko munhu a ri karhi a ri ku tlangeni, u ta vona swilo swo karhi leswi n'wi leswaku a tirhisa yini kumbe ku laveka mali, xikan'we ku ri swilo leswi lavaka ku va va n'wi tsotsa evuton'wini bya yena. Ku va u tlanga mitlangu eka inthanete naswona swi na makhombo kumbe switandzhaku swa swona. Hikokwalaho ku na ma makhombo yo karhi yi ma kombisaka leswaku inthanete a yi na vuhlayiseki lebyo helela hikokwalaho ka swoleswo.

Tanihi mutswari a ndzi nge pfumeli leswaku n'wana wa mina a hlangana na vatlangikuloni lava a va tivaka ntsena eka inthanete, hikuva inthanete yi na vubihi byo tala swinene. Swa endleka leswaku vanhu lava a lavaka ku hlangana na vona eka eka eka eka vutomi lava a nga va kuma eka inthanete, i vanhu vo va va lava ku endla vubihi hi yena kumbe va lava ku n'wi tekela mali, kumbe swo tala leswi va nga swi endlaka. Hikokwalaho ndzi nge pfumeli leswaku a hlangana na vatlangikuloni lava a va tivaka eka inthanete ntsena. Vanhu lava u hlanganaka na vona eka inthanete, a hi hinkwavo lava nga na vunene, vo tala va vona va na vubihi swinene. Hikokwalaho a ndzi nge pfumeli.

Magoza lawa ndzi nga wa tekaka ku tiyisisa leswaku n'wana wa mina u tshama a hlayisekile, i ku va ndzi langutisa foni ya yena minkarhi na nkarhi hikuva tani hi mutswari wa yena, ndza swi tiva leswaku swa wrong hi swini ni leswinene hi swini. Hikokwalaho ndzi nga endla swona leswi leswaku ndzi tiva vutivisisi lebyinene hileswaku ndzi kota ku va na loko ku humelela swo karhi ndzi swi tiva leswaku ndzi n'wi byela leswaku leswi swi endlekaka a hi swinene. Hikokwalaho ndzi nga swi tiva ndzi nga teka magoza lawa ku lavisisa kumbe ku tiyisisa leswaku n'wana wa mina u hanye u u hanya kahle eka inthanete, a nga hlangani na vubihi.

Ku va n'wana a nga fanelangi ku tlanga mitlangu leyi xivangelo xo va u fanele ku tlanga mitlangu yin'wana, i ku va mitlangu ya le ka inthanete yi na nghozi swinene. Mitlangu ya le ka inthanete yi ta na vubihi byo tala ngopfungopfu loko wa ha ri xihlangi. Loko wa ha ri xihlangi swi tele swilo leswi u nga swi tiveki swi nga endlekaka eka wena hikokwalaho ka mitlangu leyi u yi tlangaka eka inthanete. Hikokwalaho i swa nkoka ku va u nga ti nyiketeli ngopfu eka mitlangu ya le ka inthanete, u ti nyiketela eka mitlangu yin'wana. Hikuva mitlangu ya le ka inthanete yi na vubihi swinene, yi ta na vubihi byo tala lebyi nga vekaka vutomi bya wena eka nghozi.

Mintolovelo leyi yo va vakokwana va garingetela vatukulu switori swa khale ka vona a ya ha ri kona masiku lawa, naswona xivangelo xo va ya nga ha ri kona i ku va vana va masiku lawa kumbe vana va manguva lawa va tshamela ngopfu eka tiselulafoni ta vona. A va tshami va va tshama na vokokwana emindzilweni. Leswi va kotaka swona i ku langutisa TV kumbe va ri karhi va qofaqofa tifoni ta vona, va langutisa vo TikTok-o kumbe swin'wana na swin'wana. Hikokwalaho a ka ha ri na minkarhi yo garingeta hi yona. Hi leswi endlaka leswaku vakokwana va nga ha ri na vo va garingetela, hi swona swi endlaka swona, vana va talela ngopfu eka tiselulafoni.